Makhubu a mogote a tlisa dibithamini tse di siametseng dijalo mo mmung mme fa dibithamini tse e le tse dintsi go feta tekano e ka dira gore ntshokuno ya temothuo e fokotsege mme balemirui ba ka aga letloa go fokotsa makhubu a mogote.

Re ka tokafatsa dijo tsa setso ka gore di lebege segompieno mme le go rotloetsa batho gore ba je merogo go fokotsa polao ya diphologolo tsa mefutafuta.

Dikotsi di ka nna allergy, kankere, bolwetsi jwa pelo le a mangwe mme go efoga dikotsi tsa botsogo re ka tlhatswa dinama tse di dirilweng ka diphologolo sentle go tsenelela.

Rooibos ke e nngwe ya di tee tse di gakololwang ke dingaka gonne Rooibos-e ke tee e e laolang sukiri mo mmeleng ebile e laola boima jwa mmele.

Temothuo e re thusa go tokafatsa dikgono tsa bolemi, e re thusa go tokafatsa seemo sa ikonomi ya naga ya rona jaaka go tlamela bašwa ditiro.

Nka dira dipatlisiso ka mefuta ya di-chemical-e tse tshwanetseng gore ke dirise fa ke dira ka temothuo di-chemical-e e ka nna tsa go bolaya diphologolotswana tse di jang merogo, diphologolotswana jaaka dikgopo le diboko tsa lefatshe ebile le di-chemical-e tse di ka dirang gore temothuo ya me e bone kuno.

Nka jala merogo go ya ka dipaka tse di farologaneng ka mariga nka jala digwete, ka jala khabetšhe le dinamune mme ka selemo nka jala mmidi le ditamati gore ke tle ke kgone go bona kuno mo temothung ya me.

Koketsego le fokotsego ya ditlhwatlhwa le dipalangwa tse di sa lekanang kgotsa dipalangwa tse di sa lekaneng go tloga mo go lemiwang maungo go ya go mmarakeng kgotsa mabenkeleng, pula e e nang e sa fele, malwetsi le phetogo ya tlelaemete.

Balemirui ba dikgomo ba lebana le dikgwetlho tse di tshwanang le ka phepho e sa lekaneng le malwetsi le phetogo ya tlelaemete le go tlhoka mefuta e e tokafaditsweng ya go lema dikgomo mme se re ka se tokafatsa ka go tokafatsa boitekanelo jwa dikgomo, go tokafatsa phepo ya dikgomo le go netefatsa ditsamaiso tse di siameng tsa tsamaiso ya polase le go dirisa ditlaleletsi tsa tlhago.

Ke rata spinach-e se se kopanetsweng le broccoli, digwete le ditapole gonne di thusa go tokafatsa maitekanelo a me kgotsa boitekanelo jwa me ebile di na le dibithamini tse di siametseng mmele wa me tse di tla thusang go godisa kgotsa go tiisa marapo le masole a mmele.

Balemirui ba ka apara dijase tse di bonagalang jaaka dijase tse dingwe tsa mebala e phatsimang kgotsa tsa mebala e benyabenyang ba ka ka apara di geitere tsa thamo tse di tse di sireleditsweng kgotsa dijase tsa tiro tse di sireleditsweng.

Balemirui ba segompieno ba ka kopana le dikgwetlho tse di tshwanang le ka ditshenyegelo tse di tlhatlogang tsa di tsengwateng go sa tlhomamang ga mmaraka, go fela ga didirisiwa mo polaseng, botlhokatiro mo polaseng le phetogo ya tlelaemete mme ditšhono tse ba ka di fitlhelang mo nakong ya segompieno mo temothuong ke go amogela thekenoloji le mekgwa ya temothuo e e tsweletseng kgotsa e e tswelelang le go fitlhela tshegetso ya puso le di-policy le go fitlhela mananeo a balemirui a tlhagelelang.

Phetogo ya tlelaemete, malwetsi le go utswiwa ga dikgomo le dipudi mme go fedisa se kgotsa go fokotsa se, ke go ka kgotsa go tsepamisa mogopolo mo go tlameleng ka phepo e e siameng le go akanyetsa pharologano go oketsa ntshokodikuno le matlo a lekaneng go sireletsa dikgomo le le dipudi.

Nka jala mefuta e tshwanang ka dinawa, mafura, maungo, dipotata, ditapole, spinach-e, korong le digwete mme go netefatsa gore dijalo tsame di gola sentle nka tshela metsi kgapetsakgapetsa, nka tsepamisa mogopolo mo go tokafalang kgotsa tokafatseng ga phitlhelelo ya tsona ya lesedi, metsi, dikotla le dithemperetšha tse di siameng, nka nontsha ka metlha le metlha nka laola disenyi le malwetsi a ka fitlhelwang ke dijalo.

Balemirui ba ka laola di-chemical-e tse ba di tshelang mo dijalong kgotsa mo diruiweng ba ka dirisa kgotsa ba ka dira thefosano ya dijalo ba ka kgaola ya khurumetsa le go oketsa khurumetswe ya mmu le go dirisa tsa maemo a boswa mme legora lona le agetswe go thibela bogodu le ditshenyo le go sireletsa dijalo mo diphologolong le go tokafatsa pabalesego ya leruo, le go laola leruo.

Nka rata go itse gore re ka fitlhela kae ditlhare tsa sekgowa le dingaka tsa sekgowa le go iteka malwetse a a farologaneng le gore malwetse a o, re itshireletsa jang mo go one gore re seke ra fitlhelela le gore ke ditlhare tse di feng tse re ka di dirisang go efoga malwetsi a o, kitso ya teng nka e dirisa go tokafatsa matshelo a batho, nka e dirisa go oketsa kitso ya batho mo go diriseng ga ditlhare tsa segompieno le go etela dingaka tsa segompieno ebile nka rotloetsa bašwa, bagolo le bana go etela dingaka tsa segompieno gonne ditlhare tsa bona